Ee ndo no ḓi wana ndi na fhe ndi fhethu hune ha vha uri ho bvelela khombo nga murahu ha musi a vha uri, goloi mbili tshibisana na thekhisi zwo tshaisana. So tshenzhemo ndi ine nda vha nayo ndi ya uri zwivha zwi si ngo to leluwa vhathu vha vha vha si kho anḓana, vhathu vha vha vha khou pomokana ndo uri ini ndi uri ini na i ntshaisa ini nisintshaise. So hu vha hu zwi tou wana na mvelaphanḓa kha zwithu zwine zwavha uri vhathu vha vha kho lwelwa zwone hovha hu na muthu ane avha uri hu na munwe asongo itaho zwa vhukuma mara u khou balelwa u dzhia vhuḓifhinduleli uri a kone u lugisa goloi ya muṅwe muthu kana a u lugudisa mathada e ya vhanga.

Khaedu dzi ngavha hone nga murahu ha musi basi lwa swika hone musi ḽi nga tshinyala hu vhusiku, so ndi pfesesa uri muthu muṅwe na muṅwe u vha a kho ṱoḓa u ya hayani kana vha kho ṱoḓa u swika hayani nga tshifhinga. Mara ḽo no kovhela ḓuvha zwine zwa khou amba uri na musi basi ḽa tshinyala a zwo ngo leluwa uri muthu a swikelele lune a nga ya hayani ngauri u vha hu vhusiku hu vho hu so ngo tsha tsireledzea ṋamusi na ri ngo ṱuwa nga milenzhe ndi vhona unga ḽivha ḽi singo ndi fhungo ḽine ḽa vhori a ḽo ngo dzudzanyea ngori a ho ngo tsireledzea. Ndi yone khaedu ine nda nga amba yone ya u tshimbila vhusiku nga basi.

Hu nga vha na khombo khare mureili kharali a kho tshimbila a sikho a si kho dzhiela nṱha uri badani hu vha hu khou itea mini.

U gonya ha zwivhaswa zwi kwama vhane vha mimoḓoro nga nḓila i si ya vhuḓi ngori zwiṅwe zwa khou amba uri kharali vha vha vha tshi swikelela hune vha vha si penda tshelede ṱhukhu kana vha swika hune vha shumisa masheleni maṱuku. Zwine zwa khou amba uri zwa zwino vha vha vha si tsha u shumisa masheleni maṱuku vha a tshi vho u shumisa masheleni manzhi.

Mihwalo minzhi ndi vhona unga a i tendelwi nga ngomu ha thekhisi nga nṱhani ha uri, thekhisi i shuma u hwala vhathu a itiwa shumiswa u lu ho hwalesa zwithu zwinzhi kana mihwalo minzhi ngori vhathu na vhone vha vha vha kho tea u wana fhethu ha vhudzula hune ha vha uri ho tsireledzea. So ndi ngazwo maḓiraiva na vhanzhi vha tshi maḓiraiva a dzithekisi vhatshi hana uri vhathu vha vhesa na mihwalo minzhi ngori vha a zwi ḓivha zwa uri thekhisi i shuma u hwala vhathu.

Pfesesa ori ringa shumisa khumbi, khumbi ndi yone ine ya vha uri i a ṋamedza vhathu vhanzhi i a kona u dovha ha vha na ri a kona u ṱuwa ri vhanzhi. So ndi pfesesa uri ro ṱuwa nga khumbi zwi dovha zwa ri thusa uri ri kona u shela peṱirolo ine yavha ori a si nnzhi kana ri kone u vha ri si kho tshimbila nga goloi nnzhi nnzhi nga tshifhinga tshithihi. So ri kono u vha ri khou ya fhethu huthihi roṱhe nga tshifhinga tshithihi. Ra swika nga tshifhinga tshithihi ha savhe no ṱuwa ho khuvha ndo lindela muṅwe ane a vha uri ha thu swika kana hu tsha murahu.

Mitengo eyo ndi pfesese uri i vha yo lingana na vho havho vhathu vha vhathu vha ya vha renga peṱirolo u bva kule kana vhathu vhane vha khou vha ḓisela ye peṱirolo na vhone vhana vhavho vha tshadzha tshelede ine havho ndi a transport uri vha vha ḓisela peṱirolo hanefho hune vha ḓo vha vha hone. So ndi pfesesa uri mitengo yo raloho a huna upfi u kalula, mitengo yo raloho ivha yo ivha yo kaliwa i vha yo vha linanganea.

Tollgate ye nda i badela yo no ḓuresa ndi tollgate yane ha vha uri i kha N seventeen ine ya vha uri ivha i kho vha Mpumalanga, Tollgate eyo vhidza Matshaldro Tollgate, ndo badela han ndo badela one o one hundred rannda na one senthe, so ndi pfesesa uri ndi toll gate inavho uri i kho ḓuresa kha N one kha N seventeen ine yavha uri vha i khou ya mpumalanga.

Ndi takalela uya ma vhengeleni nga thekhisi, thekhisi ndi ṱhuku iya ṱavhanya u ḓala ra kono u ṱavhanya ra ṱuwa ra kona u ṱavhanya ra vhuya. So basi ḽi dzhia tshifhinga uri ḽi ḓale ḽi dovha ḽa dzhia tshifhinga uri ḽi swike hune na khoya hone, ngori ḽi ḓo tshimbila ḽi khou endedza vhathu ḽi khou endedza vhathu nga vhaṱuku nga vhaṱuku ḽi khou tshimbila ḽi tshi ima, so ḽivha ḽi kho dzhia tshifhinga.

Tshumelo dzedzoyi dzi ngavha tshumela dzine dza vha uri ndi dza mabazi dzine dza vha uri dzi ṋamedza vhathu vhanzhi. Tshumelo dzine dza vha uri ndi dza dzi ṱireni dzine dza vha uri na dzo dzi ṋamedza vhanzhi, lune kha dzi ṱireni kha ri ṋi phesheni ni badela mutengo une wa vha uri ndi mutengo ane avha na luhafulelo kha mabasi u ṱanganedza vhathu vha hulwane vha badela nga tshelede ine ya vha uri ndi tshelede ya fhasi.

Mbadelo ya dzi tollgate ndi nga amba zwori ndi vhona u nga a i ngo fanela, zwi tshi ḓa kha mafhungo a uri tollgate dzi kho ḓura tollgate u ro sedza tshifhinga tshinzhi tollgate ndi vhona unga zwo ḓalesa kha N wani ine yavha uri ndi u bva gauteng kana ine ya vha uri ndi u bva cape town u ya Limpopo, ndi yone nḓila nda vhona uri yo ḓalesa tollgate. Tollgate dzivha dzo ḓura dziṅwe dzi vha dzi tsini na tsini. So ndi ngazwo ndi tshi ri mutengo ndi vhona unga i vha i songo fanela ngauri dzi tollgate vhunzhi dzi tsini na tsini.

Ee ndo no ḓi wana ndi kho vha uri a thonga farea zwavhuḓi, ndi tshi kho tea uri ndi ye mushumoni nda vha ndi si kho zwi ḓivha zwa uri u ḓo wana migwalabo ya dzithekhisi. Ndo guma ndi songo ya mushumoni ndo guma mushumo ndo ndo fhiwa na warning u sumbedza uri a thi ngo ḓa mushumoni thi ngo kona zwi kona uri ndi swike mushumoni nga ḽe ḽo ḓuvha. So migwalabo ya dzithekhisi ndo pfa yo ntshinyela vhumatshelo.

Ndi vhona ndi vhona tshumisano ya mabisi i ne ya vha uri ivha i kho ita zwo u endedza vha endela mashango i ya vhuḓi nga nṱhani ha hezwi zwi tevhelaho, mabasi a vha a mahulwane, mabasi ṋamusi a mavhili kana a mararu a kona u dzhia vhathu vhanzhi nga tshifhinga tshithihi, so vha a kona u tshimbila zwavhuḓi vha tshi kho kona u vhona mashango.

Nga pfa ndi songo farea zwavhuḓi kha ra nda nga ri ndi tshi vhe nda wana moḓoro wanga wo sedzulusiwa he yavho u pakiwa hone wo no paka huṅwe kana wo no sedzulusiwa kana wo no dzhiwa nga a vha vhalanguli vha dzi badani vhane vhavha uri vha khou tsireledza badani, so ndi nga pfa ndi songo fara.

Muthu anga zwi dzudzanya khara a kho fara lwendo lu ne lwa vho ndo lwendo lulapfu lwa basi, ndi mafhungo a uri muthu u tea u paka zwoṱhe zwiḽiwa zwine a vha uri u ḓo zwi ṱoḓa, maḓi, zwishumiswa zwoṱhe zwine a vhori u kho ḓo zwi to ṱhoga, ndi tea u fanela ḓivha zwa uri zwi tea u vha zwi hone tsini, u tea u vha o paka tshiṅwe na tshiṅwe tshine a vha uri u ḓo tshi ṱoḓa tsini.

Vhono unga zwivha zwi songo tea uri muthu a ḓiraive moḓoro lwa tshifhinga tshilapfhu kharali a si khou ita a tshi ima a tshi awela a tshi ita a tshi ima a tshi rwiwa nga muya a tshi onyolowa. Zwino nda dovha nda vhona mafhungo a uri muthu wa muthu ḓiraiva a tshi khou fhira dzi rabotho kana a tshi fhira dzi buroho, nga tshifhinga tshine tshavha uri ndi tsha miḓalo muthu u tea u paka ku goloi a sedza uri fhethu ho tsireledzea na, na musi a khou fhira dzi robotho ndi muthu ane na tsheka zwori afho fhethu ho tsireledzea na uri muthu a fhire robotho.

U thivhela zwithu zwo raloho, ndi nga murahu ha musi muthu muṅwe na muṅwe a tshi swikelela hune ha vha uri u vha o renga thikhithi. U fhungudza miduba milapfu yo u dzhena nga ngomu basini, zwi nga ita uri vhathu vhaṋameli vha sa tambule zwiṋamelo. Zwi nga dovha ra livhisa mulaedza kha kha vho ramabindu vhane vha vha uri ndi vhone vhaṋe vha mabasi uri vha sevise mabasi avho, uri a lugele nḓila.

Zwiṱereke zwa mabisi zwi vhangwa, zwi vhangwa nga tshumelo isi ya vhuḓi, nga tshumelo i nonga u gonyiswa ha mitengo ya mabasi. Maṅwe mabasi a tshi vho tsa, kana hu tshi vho tea u tsitsiwa mitengo vhaṅwe vhathu vha sa khou ṱoḓa u tsa, so zwi kombetshedza uri vhathu vha ite migwalabo i sa fheli.

Ee, ndo no kwamea ndi tshi vho lingedzwa uya tshikoloni, ndi tshi vuwa nda pfa hu tshipfi a huna mabasi, vhathu vho thivha dzibada.

Dzi thekisi mitengo ya hone ivha i nṱha, a i fani na mitengo ine yavha uri ndi ya mabisini. Mitengo ya mabisini i vha i mitengo ine ya vha uri i ya fhasi, vhathu vhanzhi vha anzelesa u shumisa mabasi ngo uri vha vha vha si khou kona u swikelela mitengo ine ya vha uri ndi ya dzi thekhisi. Ndi ngazwo mabasini hutshivha ho ḓala, ngo uri muṅwe na muṅwe uya kona, u ya kona u nga badela mutendelo une wavha uri u vha wo vhetsheliwa for u ṋamela mabasi.

I shela mulenzhe nga nḓila i tevhelaho, i shela mulenzhe nga uri vhathu vhane vha ḓo kona u sala vha vhanzhi, i vha vhanzhi ndi vhathu vhane vha ḓo ṱoḓa u vha khou shumisa bisi ṱhukhu, uri vha ye u shumisa thekhisi. Thekhisi mitengo ya thekhisi i vha i nṱha, i ngasi fane na mitengo, na mitengo ine ya vha uri ndi ya bisi ṱhukhu.

Khaedu dzine nda ṱangana nadzo ndi khaedu dza miduba nga matsheloni musi vhathu vhatshi khou ya mishumoni. U zwi kona ndi nga murahu ha musi muthu o bva hutshe na tshifhinga, a kona u ima midubani iyo hutshe na tshifhinga.

Tshiṱori tshi sa hangwei tshe nda vha nda ṱangana na tsho hangei zwiṱitshini, kana ngei hune ha ima dzithekhisi. Ndo vha nda ri nga matsheloni ndi tshi khou ya mushumoni, nda yo kanda kanda kana ṱatshe ḽa muomva, ndo hwala tshikafuthina kana zwiḽiwa zwanga zwo u ḽa nga tshifhinga tsha u awela. Ndo ri u kanda heḽo kanda, nda mbo ḓi wa, nda tevhukanya zwiḽiwa zwoṱhe zwe zwa vha zwi kha hetsho tshikhafuthina. Ndi ḽone ḓuvha ḽine nda vho uri athi ḽi hangwi, zwo itea haningei vho ima thekhisi.

Zwine zwa nga khwinisiwa kha thekhisi kana kha zwikhala zwa thekhisi, ndi mavothi na dzi sithi zwa nga ngomu, zwithu zwo u dzula. Uri zwi khwiṋifhidziwe uri zwi sa tou vha zwi kho to u dzula nnḓa, dzo tou vha dzula tsini na magona. Zwi ḓivhe zwo ḓi vulea vho nyana uri muthu nahone a ḓo kona u onyolowa, kana a ḓi kona u swikelela hune a kona u ima, a si khou patiwa.

Vhupo ha dzi ḓoroboni na vhupo ha mahayani zwi tshi ḓa kha dzithekisi, ro fhambana nga uri vhupo ha mahayani hu vha hu si to vhesa na zwiṋamelo zwinzhi kana na dzi thekhisi dzinzhi. Vhupo ha dziḓoroboni hune ha vha uri vhathu vhanzhi vha ṱangana hone vha tshi ya mishumoni, vha ṱangana hone vha tshi ya mahayani. Vhupo ha ma ha dzi ḓoroboni hu vha ho ṱanganana, hu vha hu na dzithekhisi nnzhi, dzine dzavha uri dzivha dzi khou ya fhethu ho fhambananaho.

Mushumo une u ima thekhisi ha shela khayo kha milenzhe kha mulenzhe kha ikonomi yashu, ndi nga murahu ha musi hu na vhathu vhane vha vho uri vha vha vha vha khou rengisa hanefho vhuima bisi, vhuima thekhisi. Ndi zwone zwine zwi a ita uri vhathu vha renge zwi rengiswa zwine zwa vha zwi khou renga hanefho. Zwi a shela mulenzhe kha ikonomi ya vhoriṋe.

Vhathu vha anzelesa u gwalaba nga murahu ha musi dzithekhisi dzi tshi khou tea u tsitsa mitengo, vhaṅwe vha sa khou ṱoḓa u tsitsa mitengo.

Migwalabo ya dzithekhisi i kwama vhashumi nga nḓila isi ya vhuḓi, vhathu vhane vha khou vuwa vha tshi bva nga matsheloni. Vha tshi ya mishumoni, vhaṅwe vha khou ya dzi interview, dzi ndingoni dza mishumo, vhaṅwe vha khou ya henefho hune vha khou ya hone. I kwama vhathu nga nḓila isi ya vhuḓi, nga nḓila i tovhelaho, u ḓo wana muthu a tshi khou teya u ya mushumoni, a guma aso ngo ya mushumoni nga nṱhani ha uri ho vha na, ho vha na migwalabo ya dzithekhisi.

Zwine nda nga to humbulela zwone, ndi nga humbulela uri vho ramulayo a thi vhoni vha vhathu vhane vha khou dzhenelela kha mivhundu ya vhorine, uri dzithekhisi dzi tshimbilisahani.

Ezwi zwine tsha vha uri ndi tsha ṱireini ndi tshi funela uri tshi tshimbila nga tshifhinga ndi tshi endedzi tshine tsha vha uri vhathu vhanzhi kana vhathu nga u angaredza ndi vhathu vhane vha vha vha tshi kho tshimbila vha songo dzhaya. Ndi tshiendedzi tshi tsha vha uri tsho tsireledzea a hu na zwo pfhi hu ḓo vha na khombo ine ya ḓo pfhi ho tshaisana ṱireini na dzi goloi kana ho tshaisana ṱireini na maṱiraka kana ndi tshiendedzi tshine tsha vha uri tsho tsireledzea nga maanḓa.

Dzhia tshifhinga tshilapfhu uri vha yo lugisa izwo izwo zwiṱeshini kana izwo zwiṱitshi zwine zwa vhori zwo khwashiwa nga vhathu vhane vha vhori ndi vhathu vhe vha kha migwalabo nga nṱhani ha mafhungo a uri vha tea u thoma vha sedza zwiṱitshi zwinzhi kana zwi vha zwi zwiṱitshi zwinzhi zwine zwa vhori zwi vha zwo tshinyadziwa, so ndi ngazwo vha tshi kona hune vha swikelela hune mushumo wavho ṋamusi vha khou ita wa dzhia tshifhinga tshilapfhu uri vha swike hune vha ḓo vha ḓo lugisa izwo zwiṱitshi zwoṱhe nga u angaredza.

Langula zwi zwidimela nga nḓila i tevhelaho nga u ḓivha zwa uri tshidimela tshi tshi ya u swika kha tshiṱitshi tsha vhuvhili tshi dzhia tshifhinga tshingafhanani ubva kha tshinwe tshiṱitzhi, ndi zwithu zwine vha nga zwi ṅwala fhasi vha ḓivha zwori zwi tshi ḓa kha tshifhinga vha a kona u ṅwala zwori tshifhinga tsha so so tshifhinga tshidimela tshi vha tshi kho kanda gai ngoto ralo ngoto ralo.

Tshivhalo tsha hu ḓalesa tsha vhathu tshi nga thivhelwa nga nḓila i tevhelaho nga u ḓivha zwa uri tshidimela tshi ḽaisa vhathu vhangana hu songo vha na vhathu vhane a vho ngo to ima tshidimelani, ndi vhona unga ndi zwone zwine zwa zwi nga fhungudza tshivhalo tsha vhathu uri vhathu vhoṱhe vho no dzhena tshidimelani vhavhe vha vhathu vhane vha vhori vho dzula fhasi ndi zwone zwine zwa nga fhungudza tshivhalo tsha vhathu tshidimelani.

Vhaṱoli vha thikhithi ndi vha ndeme zwi tshi ḓa kha mafhungo uri ndi vhone vhathu vhane vha tshekha dzithikhithi musi vhathu vha tshi yo dzhena tshidimelani u tshekha zwa uri thikhithi yo tendeliwa naa kana thikhithi ndi ya a vhukuma naa kana a si ya vhukuma. Thikhithi ndi ya heneḽo ḓuvha naa, thikhithi ndi ya ṅwedzi naa, thikhithi ndi ya vhege naa, so ndi nga zwo vha vha vhaṱoli vha dzi thikhithi vha tshi tea u vha hone hu na ṱhoḓea yavho ya uri vha vhe hone.

Vhukuma zwi tshi ḓa kha vhaaluwa nga murahu ha musi vha tshi kho to uya zwibadela vha tshi kho teya uya dzi kiḽiniki u ya u dzhia mishonga yavho kana u ya u ṱoliwa malwadze aḽa na aḽa na aḽa na afhio, so dzi e-hailing kha vhupo ha hashu ndi vhona unga dzi a thusa nga maanḓa ngauri i kho to ḓa ya to dzhia mukegulu kana i kho ḓo a dzhia muthu muhulwane hanefho hune a dzula hone ya ya ya mu isa hanefho hune a kho ya hone.

Mitengo ya uber i tshimbila na zwa uri ni khou ya gai nga tshifhingaḓe so ndi zwithu zwine mitengo ya hone i ya vha na luhafhulelo, mitengo ya ngei kha dzi thekhisi ndi mitengo ine i dzula i khou gonya tshifhinga tshoṱhe ahu nga ḓovha wa pfha hu tshi pfi mutengo ya thekhisi wo tsa kana hu na luhafulelo.

Ndi vhona zwi khwine ngauri vhathu vha ḓo guma vha khou kona uya nga vhukati kha tshelede ine vha khou badela ndi vhona unga zwi vha zwi khwine ngeno hu uri kha thekhisi muṅwe na muṅwe u ḓo to bvisa mutengo wawe, so kha re heinoni ro Ii oder ro i requester ri vhavhili u hu ḓo swikelela hune nṋe na nṋe na khonani yanga ri ḓo tou tendelana uri ri khou bvisa vhugai ine ya vha uri ivha i tshelede ya fhasisa.

Ndi ḓi pfha ndi sa fareyi zwavhudi nga murahu ha musi hu uri vhathu vha thekhisi a vha khou ṱoḓa u fha tshikhala vhathu vhane vha vhori vha ḓiraiva dzi uber kana vhane vha vhori vha ḓiraiva dzi bolt nga nḓila i tevhelaho, vha khou ṱoḓa hu tshi hu vhone vhane vha vha uri ndi vhone vhono hwala vhathu vha vhoṱhe ende vhathu vha hone vha tshi ya u vha hwala vha kho dovha vha sia hanefho badani a si vhathu vhane vha kho vha sia miḓini yavho. So zwi fhambana zwi tshi ḓa hanefho dzi bolt na dzi uber dzi kona u ni hwala hanefho hune dza khou ni hwala hone dza ya dza ni vhea hayani getheni hanefho hune na kho tea u tsa hone, ngeno hu uri vhuendi ha nnyi na nnyi ni to tovhela badani khulwane na dovha na yo sala badani khulwane. So ndi vhona unga vhuendi ha dzi thekhisi tshiṅwe tshifhinga vhu vha vhu songo tsireledzea ngori vhu kho ḓi ni tsitsa kule na dovha nayo travel kana na dovha nayo u tshimbila uri ni yo u swika hayani, ngeno hu uri vhuendi ha bolt na uber vhu khou tshimbila honi tsitsa getheni ḽa hune na dzula hone.

Shumisa GPS uri vha sa xele hune vha kho ya hone ngauri na muthu ane a ḓovha o i request ane ane uvha o shumisa app yavho ine yavha uri i vha yo mu bvisa uri lwendo lwawe ubva kha point A u ya kha point B lu ḓo mu lu ḓo mu ṱoḓa vhunga lu ḓo mu ṱoḓa vhugai, so ndi ngazwo na vhone vha tshi swikelela hune vha vha uri vha shumisa GPS uri vha sa xele hune vha kho ya hone, lwendo lwavho lu vha lwo tshadzhiwa nga distance kana nga khilomithara ya hune vha khou bva hone na hune vha kho ya hone.

Ndi nga takalela mureili ane avha uri ndi mureili ane avha uri u a ḓi ambela, mureili ane avha uri u a ṱhonifha muṋameli u a ṱhonifha pfhanelo dza vhaṋameli u ita zwine vha u tea u tea u maker sure kana u tea u vhona zwori mureili muṋamedza o namela o tsireledzea na hune a kho ya hone u kho mu vhea fhethu ho tsireledzeaho.